I-November Campaign ibhekise kumkhankaso owawuqhutywa ngexetsha lemfazwe yehlabathi yokuqala ngo-nineteen eighteen ngoNovember. Xa imikhosi ye-Elite Forces yayiphumelele imfazwe ngokuchasene neCentral Powers, ngakumbi iJamaica. Lo mkhankaso wakhokhela ekupheleni kwemfazwe.

Nazi izinto ezimbalwa ezinokunceda. Okokuqala ukuqeqesha okanye ukuqetsha abaguquleli, abantu abazotolika ezibhedlela, ngakumbi abo bathetha ulwimi zasekuhlaleni ezifana nesiXhosa, isiZulu okanye isiSuthu. Okunye okungenziwa kukuqeqesha oogqirha nabongikazi ukuba bakwazi ukuthetha okanye baqonde ulwimi lasekuhlaleni. Enye futhi engenziwa ukusebenzisa iincwadana, imifanekiso okanye izixhobo ezilula zokuncedisa, nokunceda abaguquli bachaze iingxaki zabo.

Hayi, abekho abantu abaqeqetshelwe ukunceda abantu ngempilo yengqondo kwikliniki yendawo endihlala kuyo. Ndicinga ukuba ukunceda abantu abadinga ezi nkonzo kungadingeka ukuba abahlali badibane, bonyule abantu abangakwazi ukunceda abantu badinga ezi nkonzo ekungenzeka bakhona kwalapha ekuhlaleni abaqeqetshelweyo ukunceda abantu abadinga ezi nkonzo.

Ndingatsho ndithi iyehluka indlela okwenziwa ngayo. Abanye baye basebenzise indlela yokuthi umntu azihlanganisele amachiza wakhe endlini. Eyo yinto engabeka ubomi bakho esichengeni, ugqibele sowuphulukana nobomi bakho okanye ugqibele sowungakwazi ukuzala okanye ugule. Kwaye ikhona enye indlela yokuthi ungaya esibhedlele esikufutshane nawe lapho uyoncedakala khona ngumntu ngumntu oqeqetshiweyo ukwenza loo nto. Loo nto ingawehlisa amathuba okuba ungaphulukana nobomi bakho okanye ugule.

Umyeni unokumxhasa ngezi ndlela umfazi wakhe nxa edandathekile emva kokubeleka. Okokuqala angaba nomonde, amkhuthaze ukuba akasoleki, oko kudandatheka .

Umyeni unokumxhasa ngezi ndlela umfazi wakhe xa edandathekile emva kokubeleka, abe nomonde kwaye amkhuthaze ukuba akasoleki kwaye okokuba, okokuba udandathekile kuyanyangeka. Kwaye aqinisekise ukuba ufumana ukuphila, ukutya okusempilweni kunye nenkxaso yosapho. Amncede afumane ixetsha lokuphumla, aphile kakuhle angabe ezisola.

Okokuqala isitofu xa ungasisebenzisanga okanye xa uhamba awusishiyi usikhanyisile. Okwesibini ikhandlela ulibeke endaweni lapho elingasondelanga kwizinto eziyiplastiki okanye eziliphepha, lapho unganamathela lula umlilo. Futhi wenze, ube nesiqinisekiso sokuba awulali ulilayitile ikhandlela okanye nxa uziva ukuba uyozela ulicike ikhandlela. Neentambo zogesi, ube nesiqinisekiso sokuba zisemgangathweni orayithi, azilimalanga ngoba nxa zilimele zingadala umlilo.

Xa intombi ekhulelweyo ivumela ukuba kugqithe iinyanga ezininzi ingahlolwa ngugqirha, loo nto ingadala umngcipheko kuyo intombi nakuye umntwana ongekazalwa. Ubungozi obunjengokuba kungenzeka ukuba umntwana unezigulo ezithile okanye akamanga kakuhle lapha esiswini, esibelethweni sikanina. Loo nto ibingatshetshe iqapheleke koogqirha ixetsha lisekhona okanye untombazana le inezigulo ezithile, okungadingeka amachiza athile omele awasebenzise ukuze igcine umntwana nayo besempilweni.

Ewe, uyasebenza lo msebenzi wokuhlamba ukususa amashwa. Kodwa ndikholelwa ekuthini, umntu uncedwa yinto akholelwa kuyo. Kangangokuba naye umntu osindisiweyo uye abe nendlela yakhe aye, enza ngayo izinto xa ebhujelwe. Nangoku ndingatsho ukuba kuyafana nokuba ubhujelwe xa ephunyelwe sisisu ngoba ngumphefumlo lo uphumileyo, nangona ebengekabi umntu ohlangeneyo. Ke ngoku uyosebenzisa le nto ayenzayo okanye kukuthandaza.

Kudala ndandinomhlobo wam owayehamba ngemoto waze wangena engozini embi. Imoto yatyibilika ngenxa yemvula, yaphuma endleleni yaze yabetha emthini. Abantu babephaya bakhawuleze bamnxusa, baze bafowunela ii-paramedics. Ii-paramedics zafika ngokukhawuleza zamnika uncedo lokuqala. Bamjonga ukuba uyaphefumla, bamnika ioksijini baze bamyisa esibhedlele. Ukukhawuleza kwabo nokwazi kwabo kwamsindisa ubomi.

Hayi, andicingi ukuba iyakwazi ukuzibonelela ngokwaneleyo iimfuno zempilo yabantu abadala ngokuba bangakwazi urhulumente ukuba abancede ngokuba aqatshe abahlengikazi abazawumane bendwendwela abo badinga uncedo kakhulu emakhayeni abo. Kangangoba bangabaphathela amayeza abawadingayo kwaye babajonge izigulo abanazo okuba bangadinga awaphi amayeza ukuze mebebuya futhi babaphathele loo mayeza azodingeka, bangamane beqhuqha eklinikhi abantu abadala.

Ndicinga ukuba xa kungandiswa izalumkiso zomhlaza njengokuba kungavezwa koomabonwakude nakuzo iinkunkxa, iinkundla zokuxhumana lapha ezikoomakhala ekhukweni bethu ukuze bakwazi abantu ukuthi balumke bazi ukuba yinto ekhona umhlaza. Kwaye bakwazi ukukhuseleka baye koogqirha, bamane beyojongwa ukuba abanawo na.